Ezemidlalo zibalulekile kakhulu ekukhuleni komntwana. Kubalulekile umntwana abe nesikhathi sokudlala. Loku kumenza ukuthi akukhuthalele nokwenza eminye imisebenzi uma azi ukuthi uzoba naso isikhathi sokudlala, angabi nesizungu. Uma isikole sifisa ukuqola umkhankaso wokuthi kube nozemidlalo, kumele bachazele othisha nabazali ukubaluleka kokudlala ukuthi kubaluleke kangakanani, nomehluko ezowenza empilweni zabantwana, uzogcineka ekutheni bangabi uvanzi emphakathini baze bazithole sebenza izinto ezingezinhle mabedla izidakamizwa. Ama-sports azobaqoqa abantwana abakhuthaze emveni kokuba sekufundiwe bese beyaba nesikhathi-ke sokujabula badlale. Isikole kumele sibachazele kahle othisha abangakazwisisi kahle indaba yama-sports, nabazali ngokunjalo.

Yebo, ikhona imidlalo ebalulekile efundisayo njenge-chess, iyafundisa i-chess neminye futhi imidlalo.

Yebo, kufanele abantwana bafunde imidlalo yakwi-inthanethi. Lokhu kungabasiza ukuthi bakwazi nokusebenzisa i-inthanethi, ubazi ukuthi i-inthanethi isebenza kanjani, nakuyo le midlalo, imiqhudelwano, zikhuthazeke iy'ngane ukuqhudelana nje zizodwa, zifunde nemidlalo ehlukene ekhona kwi-inthanethi ngoba i-inthanethi isiyakwazi nokuthi bathole imisebenzi ngakho lokudlala kanje kwi-inthanethi benze imali, kuzobasiza kakhulu .

Izingqinamba kumbe izinselele abangabhekana nazo kule projekthi yabo abayenzayo ukuthi yiloyo naloyo afune ukuqhakambisa elakhe i-hobby kumbe into yakhe ayithandayo. Lokhu kungaba nomthelela omubi emsebenzini wabo kepha lokhu bangakuhlanganisa benze kube into ezobasiza. Lo othanda ukushutha, ukuthwebula izithombe, athwebule lo othanda ukupheka. Lokho kuzobenza ukuthi kukhule nabantu abawalandelayo neprojekthi yabo ibe nabantu , ithandwe kakhulu.

Kubalulekile umuntu angaguquki entweni ay'thandayo. Lokhu kuzomenza agcine eqhubeka abe nguye, angashintshi, ashintshwa izimo. Into angayenza ukufaka izinto ezithandwa ngabantu njengoba ethanda ingadi, achazele abantu ubuhle bokutshala, ukubaluleka kokudla ukudla okunempilo, izinhlobo zezimbali, izinhlobo zezitshalo, afundise abantu ngalokhu yena akuthandayo, angakushintshi.

Abantu abasha uma bedlala imidlalo, amakhono abangawafunda, ukufunda ukubekezela, bafunde ukubekezelelana bebodwa, bafunde ukuzimisela, ukuzikhandla noma ezintweni abazifunayo njalo njalo, kanjalo nokuzilolonga, babe nemzimba enempilo, lokho kuyobasiza babe nentshisekelo empilweni.

Abantu abasha bengafunda amakhono amaningi ngokudlala imidlalo, ukugijima, bangafunda ukuzimisela, ukuzilolonga, ukubekezela nokubekezelelana nje bebodwa. Lokho kungabasiza ekutheni izimpilo zabo ziqhubeke phambili.

Endaweni yangakithi umdlalo engingawukhetha umdlalo webhola labantu besaphazana noma amantombazane okunqakiswano, i-netball, ngoba amantombazane awanayo imidlalo ayenzayo ngakithi. Abafana banawo amaqembu ebhola lezinyawo, amantombazane wona awanikezwanga ithuba lokuthi abe namaqembu engawadlalela.

Ukhona osephumelele osuka emphakathini wangakithi owaqala edlala ibhola lombhoxo, kumanje usewumqeqeshi weqembu labantu besifazane lombhoxo.

Imidlalo yabo inthanethi ingadlalwa nanoma ngubani, akukhethile ukuba ngintombazane noma ngumfana. Lokhu kwenza ukuthi noma iyiphi ingane ifanele ukuthi ingakwazi ukudlala. Loko kuya ngekhono lomntwana ukuthi uyakwazi yini ukusebenzisa izinto zokudlala, loko akuhlukanisi ubulili, kuya ngekhono lomntwana nokuzimisela kwakhe ukuthi uyakwazi yini ukudlala, uzimisele kangakanani.